Ke ne ke itumetse e le ruri ka gonne ke ne ke bona ke kgona go bona maru a le fa thoko, ebile ke kgona go na le dilo fa tlase. Ke ne ke fofela kwa Cape Town, Aforika Borwa.

Go palama sefofane e ke le ya nna nngwe ditoro tsa me. E fela erile fa ke show kwa thelebišeneng toro ya me e ne ya fetogele fela. Ke gonne batho bana ba wela ba dira dikotsi ba le mo sefofaneng. Luckily bona ke batho ba ba kgonang nke e le nna motho yo se kgone go . Motho ya tshabang lewatle ke ne ke tla dira jwang? Ke e nngwe ya mabaka a a dirang gore ke tshabe go palama sefofane. Gore e nne toro ya me ke ne ka bona di-video TikTok di bontsha maru dilo tse di farologaneng.

A ka dirisa inthanete gore a kgone go bona tshedimosetso gore a dire jang, gore a ye kwa Johannesburg gore a kgone a botsisa dipotso, gore a ka fitlha jang kwa Nigeria ha a tla a le kwa Joburg.

Ke rata tsela dibese gonne e gola dijanaga tse dintsi tse di tsamayang mo tseleng e goga traffic mo tseleng le dikotsi tsa dijanaga tse di tlholang di dirang e ka nna gore batho ba dirisa dibese ka ntle ka dikoloi tsa bone go ka nna selo se siameng bo fa ha dipalo di le dintsi tsa dikotsi mo tseleng.

Ke ne ke sa itse gore ke simolole kae. Gore ke butsise mang or ke e reka kae? E fela, e rile gake tsena kwa inthaneteng ka kry-a information e yotlhe, e ke neng ke e tlotlang ke bone tshedimosetso yotlhe e ke ne ke e tlhokang. Mabapi le dikarata tsa dibese tsa dipampiri.

Motho o nna mokgweetsi. Motho o nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa a sa nwe bojalwa. O tiisa sa go tlhokomela bapalami ba bus ya gagwe. O diperesente tsa go dira kotsi mo tseleng.

Di-strike tse di diragalang mo tseleng di ama batho ba ba yang tirong, gonne bangwe ba bone ba feleletsa ba fellwa ke tiro. Ka ntlha ya di-strike tsa dibese. Bangwe ba feleletsa ba palelwa ke go fitlha kwa mmerekong mo nakong e mo nakong e siameng ka jalo.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng gore batho ba kgone go dirisa nako e o gore ba kopane. E tsaya batho ka nako e le nngwe nka e emela go fitlhela e fitlha. Gonne ga ona sepalangwa sengwe se ke se dirisang go ya kwa ke yang.

Ee, go kile ha ba le nako e kileng ka namela bus.

Lebaka kgolo ya gore bese e se ke ya tsamaya ka fa gare ga metse. Ke gore ditsela tse di leng ka fa gara metse dingwe tsa tsona ha di itsewe ke bangwe ba ditsela ka jalo bese ha e tsamaye ka magareng a ga metse. Mo gongwe o fitlhelelang ditsela tsa teng di kopa kopano e le tlhakatlhakano fela seo se ka dira dibese go gore di tsaye nako o ka fitlha mo ditseleng tse di siameng. Ke nagana gore lebaka la gore dibese di sa tsamaye mo metseng yotlhe e ka nna leo.

Koketso ya bese ga e ame ka sepe ka gonne fa ke leba madi a mongwe a ka dirisang fa a palama thekisi 'tsatsi le letsatsi ke madi a le mantsi thata. O ka o fitlhela madi ao a o a dirisang fa o palama thekisi 'tsatsi le letsatsi e le kota, e le kotara ya madi. Kota ya madi a o a ditekisi kota madinyana ao. Ke madi a o namelang bese ka one, ka jalo ke bona bese e le tlhotlhafatshe le fa ba oketsa madi ba oketsa tlhotlha ha e ame motho ka sepe go tshwana le ditekisi.